Karolo eo bomme ba e bapalang ho morwetsana e kgolo ke hore ba mo tsamaise moo bona ba tsamaileng ba mo ise ka hare ho lebollo a bolle, mme a kgutle ba mo rute ho hlokomela monna hore nako ha e se e lokile a be sa hlokomela monna wa hae.

Ho kgethilwe yona hobane ke matebela tsohle eya baba e etsa mosebetsi ka pele.

Tjhe, Tjhe, banna a na lona le tlo reka di-takeaway tsena tsa dikota, empa nna nke ke be ka di reka hobane ke rata dijo tse nang le matla le di-protein ha mmoho le dijo tse nang le mafura a lekanetseng mmele. Jwale ke ikela ka tlung ke lo iphehela ha ke tlo reka di-takeaway tse lona le di rekileng.

Eya, hwa batlahala hore ha ngwana a kolobetswa, kereke yohle e keteke ka lebakeng la hore bibele e ya tjho hore bana ba banyane o tlamehile ba ketekuwe dinthong tsohle. Le Jeso ha ne a sa le monyenyane ba ne ba mo keteka ba mo tlisetsa dimpho.

Tjhe, banna ke ya utlwa le dula le ntletleba hore ke dula ke qeta nako le nkgono le ntatemoholo. Batho bale ke batho ba nhodisitseng nna ke hola tjena ha ke na mme ha ke na ntate ebile ha ke ba tsebe jwale ke bona batswadi ba ka ebile ba se ba tsofetse le se nako e kae ba ka ikela ho ya maotwana kgunyela. Empa ke lebelletse ho ba hlokomela until Modimo a ba hopola hobane ke batho ba nhlokometseng ke sena mangwe and-e ke batho ba nrutang bophelo, hlompho le mamello.

Tjhe, le buwa le motho ya ratang ho ithuta dipuo. Ke di buwa tseo tsohle ke buwa seSotho, seTswana a seZulu, seXhosa ha mmoho le Sepedi. Ke ithutile dipolelo tse nako kerekeng. Ha ne ke qala ke fetoha toloki.

Ha hona motho ya sa duleng pela mo kopanelo a setjhaba, nna ke dula ka hare ho mo kopanelo a setjhaba a maholoholo haholo. Jwale monyetla ha o hlahile re o sebedisa hore re tletlebe ka lebaka la metsi le motlakase ha mmoho le mesebetsi ya matsoho.

Ke tseba hanyenyane hanyenyane feela hobane ke Mosotho ya holetseng Free State.

Nna ke ya dumela ho moetlo hobane moetlo ke setso sa rona ke mo re tsebang hore re tswa kae, o mang wa ha mang le ngwana ha qeta ho tswalwa ho na le moetlo ya ho a etsetswang yona le ha ntse a hola hore re bone hore ke ngwanaka lapeng.

Se tloha se thibela ngwana ngwanyana hore a se ka ba mmeleng a ntse a ithuta, le hore a se ka hlahelwa ke dikotsi le di-pimpel tse tla beng di hlaha sefahlehong sa hae. Se mo thibella hore a se ke a ba fertile.

Ke tlo kopa le nneletseng monyetla ke le nehe list nka thaba ha nka etsa ledombolo ka etsa dinawa ka etsa hammoho le chicken ya rona e tswang ka ontong. Re se ka lebala ha mmoho le nku e tlabeng e hlabiwe re tla ntse re osa mollong.

Basadi ha ba sa rata ho sebetsa mesebetsi ya ka tlung hobane ba se ba fetohile di tshehisa monna hae o tswa ka tlung a siile mofumahadi a re o ya mosebetsing kante ho ikela mabakeng a hae. A kgutle a sa tahilwe a shape mosadi a mo rwake ka moo a batlang ka teng, empa mosadi ya itshebeletsang le yena o kgona hore a se ka rwakiwe ke monna.

Marena ana a etsa dintho ba sa tsamaye ka dibuka hobane dibukeng ho na le ntho e bitswang ka plan. Ha se ho le tjena ba romella batho ba tlo aha ho sena plan ho ka etsahala hore ba senye. Plan e etseditswe hore o se ka senyehela dithepa tsa motlakase le dithepa tsa metsi.

Ho bana le dithapelo le meetlo e etsuwang ha ngwana a hlaha hobane ke motho ya fihlang lefatsheng le ho tlamehile re mo amohele ka manyeloi, se ka atla a fuparetse matsoho a hae a le mabedi re mo amohele re rapedise dintho tse ntle ka ena hobane ha tswalwa o tswalwa o na le batho ba ba thabetseng le batho ba ba kwatetseng o tswallana le batho bao ba mo ratang le batho ba mo hloile.